Vhalimi vha kale vha khou ṱangana na khaedu dza uri kha musalauno hu vho vha na zwishumiswa zwinzhi zwine zwa sheliwa musi hu tshi khou limiwa. U wana uri hu na mishonga i ne ya thusa u vhulaya zwitzhili kana ya thusa u alusa zwimedzwa ye ya vha i sa shumisiwi kale. Ngeno vhalimi vha kale vha tshi tenda kha uri wone muṋe mupo u tou dzia ndango zwi tshi ḓa kha u alusa zwithu zwe vha ṱavha.

Tsha u thoma ndi u dzudzanya fhethu afho hune nngu dza ḓo dzula hone. Hu tea hu vha hu fhethu hune ho dzharaṱeliwa. Hune a hu nga vhi na zwiṅwe zwifuwo zwine zwine zwa ḓo kona u dzhena zwa khakhisa nngu idzo. Nahone na dzedzo nngu dzi tea u vha dzi si na hune dzi nga kona u bva ngaho dza shavha. Tshiṅwe hafhu, hu tea u vha hu na maḓi o linganelaho, a yo maḓi a ḓo thusa kha nyaluwo ya edzo nngu.

Musi ndi tshi ṱangana na khaedu ya kilima zwo kwama tshikwama tsha bulasi nga nḓila i si yavhuḓi. Tshikwama tsha bulasi tsho mbo ḓi fhungudzea vhukuma zwa ita uri na vhashumi vhe vha vha vhe hone vha balelwe u wana magavhelo avho nga vhuḓalo. Zwa sia hu na vhaṅwe vhane vha khou dzhia tsheo ya uri vhone vha ḓo tou litsha ngauri vha nga si kone u shumela magavhelo maṱuku.

Musi u sa thu thoma u ṱavha mavu a ya lugiseliwa nga u fhisiwa mashika oṱhe na maḓaka khathihi na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tshi nga khakhisa musi hu tshi ṱavhiwa zwimelwa. Hu tshi fhedza ha dovha hafhu ha sheliwa manyoro, manyoro ayo a ḓo thusa kha uri mavu ayo a vhe avhuḓi nahone a kone u alusa zwimelwa izwi zwavhuḓi zwi na mutakalo.

Zwa vhulimi ndi zwa ndeme zwi tshi ḓa kha sia ḽa matshilisano na ikonomi. A hu na uri ri nga wana zwiḽiwa arali hu si na vhalimi vhane vha khou ṱavha uri zwi kone u ḓa kha vhathu. Vhalimi vha vha vha na nḓivho khulu nga maanḓa ngauri vha ya kona u ḓivha uri ndi mini zwine zwa tea u itiwa uri hu kone u vha na zwiḽiwa nahone zwo lugelaho mitakalo yashu. Zwiḽiwa izwo zwi fhedza zwa ya zwa rengisiwa zwa thusa kha uri tshelede ine ya waniwa i aluse ikonomi yashu.

Iṅwe ya miroho i ne ya vhuyedza tshitshavha kha masheleni na matshilisano khathihi na ikonomi ya Afrika Tshipembe ndi maṱamaṱisi na maḓabula. Iyi miroho ndi zwithu zwine zwi wanala nga vhunzhi fhano Afrika Tshipembe nahone ndi zwithu zwo no shumisesiwa. Maḓabula a shumisiwa u ita matshipisi, matshipisi a ne a wanala kha dzi resturant kana mavhengele manzhi a ne a rengisa zwiḽiwa zwa u ḽa. Vhaṅwe vha dovha vha a shumisa na u tou a ḽa o tou ralo.

Hai, nṋe ndi vhona uri masheleni a ne vha a wana ha swiki na luthihi kha u fanela uri vha a wane ngauri u wana uri vhunzhi havho a vho ngo funzea. Izwo zwi ita uri vho rabulasi vha vhone zwo fanela u vha fha masheleni maṱuku ngauri vha ḓo ṱanganedza zwiṅwe na zwiṅwe zwine vha ḓo ṋeiwa. Tshiṅwe hafhu a vho vhathu vha shuma nga maanḓa vho ḓifunga arali hu si vhone ho vha hu tshi ḓo vha hu si na zwimedzwa izwo. Vho vha tshi ḓo vha vha sa koni na uri vha kone u rengisa zwimedzwa.

Ee, nṋe ndi vhona maitele ayo a khwine ngauri muthu ane a khou fhiwa masheleni ayo sa rabulasi u tea u vha a na fhethu hune a khou ḓo ṱavha hone. Zwi tea u sumbedzisa uri hu na vhashumi vhane vha ḓo thusa uri zwo ṱavhiwaho zwi kone u ṱhogomeliwa khathihi na u aluwa zwavhuḓi. Arali muthu a ṋeiwa masheleni a si na ha u ṱavha hone u ḓo fhedza o a shumisa nga nḓila i si yone zwa sia muvhuso wo lozwa masheleni manzhi ane ha nga vhi na mbuyelo.

Ee, ndi zwa ndeme uri khuhu dzi dzulele u vha na maḓi ngomu hokoni izwi zwi thusa kha uri musi dzi tshi pfha ḓora maḓi a vhe a hone hanefho tsini, dzi tou sendela tsini dzi a nwe. Tshiṅwe hafhu, maḓi ndi a ndeme zwi tshi ḓa kha mutakalo na nyaluwo ya khuhu uri khuhu dzi ḓi wane dzo alulwa zwavhuḓi dzo nana ndi musi dzi tshi ita dzi tshi ṅwa maḓi.

Vhalimi vha khou ṱangana na khaedu nga ṅwambo wa tshanduko ya kilima, zwi tshi ḓa kha u vha na maḓumbu a tshi khou ḓa lunzhi lunzhi hone a na maanḓa. Zwino zwi ita uri zwine vha lima zwi sa bveledzee nga nḓila i ne vha ḓowela ngayo. Vha tea u dzhia maga ane a ḓo thusa uri zwine vha lima zwone zwi kone u aluwa. Vha tea u lima kana u ṱavha zwimela zwine zwa kona u konḓelela mufhiso, maḓumbu khathihi na u oma. Ezwo zwi ḓo thusa uri vha kone u wana mbuelo musi vho ṱavha.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a thome a ṱole mbeu yawe musi a saathu u i shumisa uri a yongo fheṱiwa naa. Ezwo zwi ḓo thusa uri a kone u ṋanga mbeu yo lugelaho uri i ṱavhiwe na i songo lungelaho ngauri a nga ḓiwana tshi khou ṱavha iyo mbeu ha sa vhe na tshimedzwa na tshithihi tshine tsha bva ngauri iyo mbeu ḓo vha i si yavhuḓi kana i songo lugelwa uri i nga ṱavhiwa.

Thikhedzo kana tshanduko dzine dza nga thusa vhalimi vhaṱuku u kunda khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi musi vha re na nḓivho vha tshi nga vha kuvhanganya vha vha pfumbudza nga ha uri vha nga kona hani u alusa mabulasi avho nahone ndi maga mafhio a ne vha nga kona u a dzhia musi vha tshi ṱangana na dzi khaedu. Tshiṅwe hafhu, muvhuso u nga thusa nga u ḓisa vhathu vhane vha nga kona u vha vhaeletshedzi zwi tshi ḓa kha zwa vhulimi.

Musi muthu a tshi a khou ṱoḓa u thoma bindu ḽiṱuku ḽa makumba u tea u humbula uri khuhu dzo no kudzela makumba a si dzoṱhe. U tea u wana khuhu dza mikokoroshi nahone u tea u fhaṱela fhethu hune edzo khuhu dza dzula hone. Tshiṅwe hafhu, afho fhethu hu tea u vha hu na fhethu hune makumba a ḓo kona u wela hone a sa kwasheye, hu tea u vha fhethu hune ha ḓo kona u dzula na zwa u ṅwela maḓi khathihi na zwa zwiḽiwa.

Ḓuvha ḽo ḓoweleaho kha muthu ane a tshela mulenzhe kha zwa vhulimi vhuṱuku vhuponi hahashu ḽi vhonala nga uri u swika bulasini a thoma nga u sedza uri zwimedzwa zwawe zwi kha ḓi vha nga nḓila ye a zwi siisa zwone naa. U ya lavhelesa uri a hu na tshine tsha nga vha tsho dzhena tsha zwi ḽa kana tsha zwi vhaisa, u bva afho u isa phanḓa na u sheledza zwine a vhona uri zwi khou ṱoḓa maḓi. A dovha a inga nga u tupulela maḓaka a ne a nga vha o mela.

Vhundeme ha Sunflower ndi vhuhulu, Sunflower i a shumisiwa kha u ita mapfhura a vegetable ane a shumisiwa kha u bika na u ita zwiṅwe zwiḽiwa. Sunflower i dovha hafhu ya vha zwiḽiwa kha vhaṅwe vhathu. Vhaṅwe vhathu vha ya i funa uri i na phurotheini, i dovha hafhu ya thusa kha uri i ḓisela vhukhudo kha ṋotshi.

Vhaṱavhi vhaswa vha tshipinatshi vha tea u dzhiela nzhele uri mavu ane vha khou ṱavha khao a tea u vha a mavu o nonaho. A tea u vha na level ya PH i ne ya vha vhukati ha rathi na sumbe. Vha tea u dovha hafhu u shela manyoro a ne a ḓo thusa kha uri ayo mavu a vhe avhuḓi. Tshiṅwe hafhu, vha tea u ṱavha mbeu dza tshipitshi hanefho kha mavu nga ngomu, a vhongo tea u shela tshiṅwe tshithu. Vha tea hafhu u ṱavha nga tshifhinga tshine ha vha hu khou rotholela.

Musi zwi tshi ḓa kha u renga kana u hira zwi shumiswa, ndi khwine u vhudzisa uri ndi zwifhio zwi shumiswa zwine zwa vhouri zwo themendeliwa uri ndi zwone zwa maṱhakheni, izwi zwi thusa kha uri u sa nange zwi shumiswa zwine zwa ḓo ṱavhanya u tshinyala. Tshiṅwe hafhu ndi khwine muthu a to ḓi rengela zwi shumiswa zwawe zwine a ḓo kona u zwi shumisa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe nga hune a funa.

Ndi ḓi tika nga vhalanguli vha zwa vhulimi, ngauri avho ndi vhone vhane vha vha na nḓivho yo ṱandavhuwaho zwi tshi ḓa kha uri maḓuvha a u ṱavha ndi a fhiyo, zwi thusa kha uri musi u tshi ṱavha u ṱavha u na vhathu vhane vha vhori vha ḓo kona u tika ṋamusi u tshi ṱangana na mathada uya kona uya khavho wa wana ngeletshedzo uri u to itisa hani u bva kha mathada ayo.

Ḓuvha ḽine ḽa vhori ḽo tea u ṱavha zwimela zwau, u zwi vhona nga mutsho nahone zwi bva kha zwimelwa uri ndi zwimelwa ḓe, hu na zwimelwa zwine zwa vhori zwi tenda u ṱavhiwa musi ḓuvha ḽi tshi fhisa, zwiṅwe zwa tenda musi hu tshi khou rothola, zwiṅwe zwa tenda musi mvula i tshi khou na. Zwino ndi zwa ndeme uri muthu a thome a sedzuluse uri ezwo zwimelwa zwavho zwi tea u tavhiwa nga tshifhinga tshifhio u sathu zwi ṱavha.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi kho ṱavha gurowu tsimuni yanga, tsha u thoma ndo mbo ḓi sedza mavu anga uri o lugela na uri anga kona uri a ṱavhiwe khao, musi ndo no sedzulusa nda a lugisela uri musi ndi tshi ḓo ṱavha avhe a mavu ane a vho ri o lugelwa, tshiṅwe hafhu ndi sathu ṱavha ndo mbo ḓi ya nda sedzulusa mbeu ine ya vhori yo fanela mavu ayo, ndo no fhedza hezwo nda isa phanḓa na uya u ṱavha.

Zwi kwama zwitshavha zwi shayaho zwa mahayani nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri, vha fhedza vha si tsha kona u swikelela u wana zwiḽiwa zwine vha nga kona u zwi ḽa kana u zwi bika duvha linwe na linwe, izwo zwi siya miṅwe miṱa i si tsha kona u ḽa ḓuvha na ḓuvha, vha yavha vhathu vhane vha vhori vha tea u vhavhalela zwiḽiwa zwavho nga u zwiḽa nga u to tometela.

Nyimele dzi si dza vhuḓi dzi ita uri mveledziso ya vhashumi vha bulasini ivhe ine ya fhungudzeya, musi vhashumi vha tshi khou ṱangana na nyimele dzi si dza vhuḓi zwi ita uri vha si shume vho ḓi funga, ezwo zwi dovha hafhu zwa ita uri ṋamusi vha tshiḓa mushumoni vha pfe vha na mutsiko munzhi, lune musi vha na mutsiko a vha koni uri vha kone u shuma nga maanḓa.

Zwi shumiswa zwa u ḓura zwa u lima, u zwi wana ngau to ṅwalela kana u wana thuso ya masheleni kha zwi imiswa zwine zwivha zwo to ḓi imisa kha uri zwi ṱoḓa u thusa vhorabulasi, ezwo zwiimiswa zwi a kona u kuvhanganya masheleni ane a nga thusa u renga zwi shumiswa izwo.

Nḓila dza u vhulunga maḓi nga zwifhinga zwa gomelelo ndi uri musi dzi mvula dzi tshi na u vheya maḓiromu na zwiṅwe zwithu zwi nonga zwi temba wa kangaṱela maḓi uri avhe a ne a kona u wela kha izwo zwithu, musi zwono ḓala wa zwi valela, tshiṅwe hafhu u nga kona uri u gwe zwitimbilili zwine maḓi a ḓo kona u ima hone lwa tshifhinga tshilapfu. Tsha u fhedzisela na u vha na ma thannga zwi a leludza uya kona u kelela maḓi wa a vheya hanefho nga ngomu lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi to hwala thundu nga nṋe muṋe. Izwi ndi zwi itiswa nga uri ndi vha ndi kho ṱoḓa u vhulunga masheleni, u hwala nga nṋe muṋe zwi thusa uri ndi a kona u to ḓi tshimbidzela zwithu zwanga husina uri ndi kho tea u badela muṅwe muthu uri a ngitele, tshiṅwe havhu ndi ya kona u vhona uri musi ndi tshi khou zwi hwala ndi zwifhio zwine nda ṱangana nazwo nahone ndi nga kona hani uri ndi kone u zwi thivhela.

U sa tsireledzea ha zwiliwa zwikwama mvelelo dza mutakalo wa tshi tshavha nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri, u wana vhathu vhanzhi vha tshi khou vha vhathu vhane vha dzulela u lwala, izwo zwi ita uri na zwiḽiwa zwine vha vha vha kho zwiḽa vha sa tu zwi ḽa vho vhofholowa, vhaṅwe mitakalo yavho i fhedza itshi kho tsela fhasi ngauri vha vha vha si tshaḽa na zwiṱukuṱuku ngauri vha kho shavha u lwala.

Mbekanyamushumo idzi dzi nga thusa kha uri vha ya kona u guda zwikili zwine zwa nga vha thusa uri iyo mishumo vha to i ḓivhesesa. Tshiṅwe hafhu zwi ḓo ita uri vhavhe na dzangalelo ḽa uri vha vhe vhathu vhane vha ṱoḓa u shuma vha tshi khou anḓadza nḓivho yavho, tshiṅwe havhu musi vhathu vho gudisiwa uya phanḓa zwi ita uri nḓivho ine vhavha nayo i kone u alusa nyimele ya afho.

Khaedu dzine nda ṱangana nadzo ndi dza uri u wana uri a hu na tshifhaṱo tshine tsha nga kona u vheya zwi shumiswa ho valeyaho, lune musi dzi mvula dzi tshi na zwiṅwe zwi a fhedza zwi tshi kho thaba, zwa fhedza zwi tshi kho ṱavhanya u rosa nga uri zwi vha zwi songo lugela uri zwi dzule nnḓa.

Khaedu dzine dzavha hone ndi uri mbeu dzi teya u vheyiwa fhethu hune ha vhori temperature ya hone i ya kone u langea, tshiṅwe hafhu ndi uri hu tea u vha na vhathu vhane vha dzulela u dzi sedza sa izwi hu na dziṅwe dzine a dzi koni u konḓelela dzi a ṱavhanya u vhaisala. Zwikhala zwine zwa vha hoṋe ndi uri kha huvhe na vhathu vhane vha vhori ndi vhanzhi vho lugelaho u to ita mushumo uyu.

Vhaṅwe vha ya dzhia mithenga iyo vhai laṱa, vhaṅwe vha ya i shumisa u vhumba zwiṅwe zwithu. Vha nga i shumisa kha u ita zwithu zwa u vhea dzinḓuni zwa u nakisa kana vha i vhea kha zwiambaro zwine vha ḓo vha vha khou zwi runga. Vhaṅwe vha dovha hafhu vha i vhea vha i shumisa sa mishonga.

Zwi a dzhia mithethe yo vhalaho i nga swika kha mithethe ya fumi kana u fhirisa. Musi muthu o ita mushumo zwavhuḓi zwi sumbedzwa ngauri eyo khuhu yo ṱhukhulwaho i vha i si tsha tshila, nahone afho he ya ṱhukhuliwa hone a hu vhuyi ha sumbedza uri huna khuhu yo ṱhukhulwaho.

Lukanda lu vhulungea nga nḓila ya uri lu vheiwa fhethu hune a hu nga koni u dzhena zwithu kana zwifuwo zwine zwinga fhedza zwi kho dzhia lukanda u lu lwa zwi ḽa kana lwa zwi ṱhukhukanyiwa, lwa fhedza lu si tsha kona u shumisiwa lu vheiwa fhethu hune ho valea hune hu nga si kone u dzhena tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tsho ngo tea.

Zwi bva kha uri lukanda olwo ndi lukanda lwa tshifuwo tshifhio, kanzhi lukanda lwa tshifuwo lu vheiwa lwa thoma lwa omisiwa u ri lu si siṋe ngauri arali wa sokou vhea lua swika hune lwa nukha. Nahone lwa thoma u ḽiwa nga zwivhungu kana zwiṅwe zwithu lwa fhedza lu si tsha kona u dovha lwa shumisiwa habe futhi. Musi lo vheiwa lu shumisiwa nga nḓila ya uri vhaṅwe vha ita zwiambaro vhaṅwe vha ya soko lu vhea vha lu shumisela mushonga.

Maḓi ane a fhisa a shumisiwa u mbyandamedza iyo khuhu, musi u tshi i mbyandamedza iyo khuhu zwi ita uri mathenga a leluwe u bva musi u tshi a bvisa musi u tshi ṱoḓa u sedza mufhiso wo teaho a tea u vha avha a maḓi ane oto vhila vhukuma ndi maḓi ane avha a tshi fana na maḓi a uṅwa tie.

Mafhi a vheiwa kha tshithu tsho valeyaho nahone fhethu hune hu nga si kone u dzhena mufhiso munzhi izwo zwi ḓo thivhela uri asi kone u ṱavhanya u vhila. A vheiwa fhethu hune temperature ya hone ivha i vhukati hungavha hu tshi khou rothola kana hu tshi kho to rotholela.

Musi hu tshi khou ṱhavhiwa, mutakalo u ṱhogomelwa nga uri uyo mushonga une wa khou ṱhavhiwa u ya sedzulusiwa uri ahuna masiandoitwa ane anga sia mutakalo wo vhaisala naa.

Ee huna miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa makumba. Huna vhathu vhane izwo zwithu vha to zwi konesa nahone arali zwo itiwa ngavho uwa vhona na iwe mushumo wa hone u tshi u takadza.

Ee dzi hone nḓila dza sialala dza u bvisa lukanda dzine dza fhiriselwa kha vhaṅwe muṱani wa hashu. Na hanefha vhuponi u a wana uri vhaya ya ṋanga muthihi ane vha vha vhona uri uyu ndi ene ane anga zwi konesa nahone arali zwo itiwa ngaye ahuna ane anga zwi sola.

U ya nga ha nḓivho yanga ahuna, athi ḓivhi ngaha tshifhinga tshine tsho khethea tsha mvelele tsha vhuṱambo vhune ha ṱhavhiwa zwiṋoni zwinzhi nga tshifhinga tshithihi.

I ṱhukhula khuhu nga zwanḓa, ngauri a hu tovha na mitshini ine yono swika kana ine vha khou kona u i swikelela. Nṋe ndi vhona uri zwanḓa ndi khwine ngori u a kona u bvisa mashika oṱhe zwavhuḓi nga vhuroṅwane, ngauri mitshini i ya sia mashika lune wa dovha hafhu wa tea u dovha wa bvisa nga zwanḓa zwa fhiriswa nga musi wo tou ita nga zwanḓa ubva mathomoni.

Ee ndi a muḓivha, huna muthu ane a rengisa makumba a khuhu, una khuhu dza mukokoroshi edzo khuhu dzi kudzela makumba a fhedza ayo makumba a a rengisela vhathu, makumba a hone a vha a avhuḓi nga mannḓa ende u dovha hafhu a ita tshelede i vhonalaho.

Hai maga a u bvisa lukanda lwa mbudzi kana nngu a thi a ḓivhi fhedzi, ndi maga ane nda nga takalela u ḓi wana ndi tshi khou a ḓivha ndi ḓo ita tsedzuluso nga hao uri ndi kone u zwi ḓivha.

Hai athi na nḓivho zwi tshi ḓa kha maitele a u vho hama, kha vhupo ha bulasi ṱhukhu ndi zwithu zwine athi athu vhuya nda zwipfa kana nda ṱangana nazwo.

Ee ndono vhuya nda ṱhukhula khuhu ndi zwithu zwine ndo aluwa ndi tshi zwi ita. Ndi zwithu zwine zwo leluwa nga maanḓa arali wo ḓi vhudza u ita tshithu nahone u tshi khou tshi ita nga vhuronwane, a huna uri zwi nga bala u ṱhukhula khuhu ndi zwithu zwine a zwi konḓi na luthihi.

Hai athi athu ḓi wana ndi khou shela mulenzhe kha u vhulawa ha zwifuwo, fhedzi ndo no ḓi zwi vhona vhaṅwe vha tshi khou zwi vhulaha, a zwi ngo vha zwithu zwavhuḓi musi wo zwi lavhelesa, ndi zwithu zwine a thi tami u dovha hafhu nda zwi vhona zwi tshi khou itea.